Ndingaquka irabhi ne-cricket.

Ndingaquka Mamelodi Sundowns.

Banegalelo elikhulu elo ingakumbi kuphuhliso koosomashishini basekuhlaleni naseluntwini ngokubanzi.

Mna ndingaquka ii-platforms nalapho angafunda khona ii-short courses online okanye akhrieyithe i-profile kwi-platform kujonga kuyo izithuba semisebenzi kwindawo okanye kwilokishi leyo ahlala kuyo.

Ndingamxelela eyokuba sifumane imisebenzi kwindawo enye ixhomekeke ukuba umntu ufuna umsebenzi onjani and nakulo misebenzi uzawuphatheka kakuhle na. Eyokuba siphangele endaweni eyi-one andinokuyichasa but ixesha lokuba sidibane sisobabini lizawukwenzeka lona.

Kukuthi gqolo ukuzivakasela ukuqiniseka oko akuthumeleyo ukuba kuyenzeka na.

Ngo-twenty ten ndingavela ukuthi imisebenzi eminintsi yavela kuluntu ngokubanzi ndingaquka nokuthi nemalingeniso, ezokhenketho.

Ndingabala uSimphiwe Tshabalala kuba nguye lona wayibeka emephini iqela uMzantsi Afrika nguye owaqala wakora igowuli lokuqala kwindebe yehlabathi kaFIFA twenty ten.

Loo nto yenziwa xa esebholeni uye afumane ii-fans ezininzi ngoba xa usebholeni aba bantu udlala nabo ubathatha ngokuba ngoo-brother wakho nalapho ezinye iingcebiso uyokuthi uzifumane kubo and ufunda kubo nifundisana.

Ndingacebisa ukuba ingayinto entle leyo kuba xa usesikolweni xa ufumana itshansi yokudlala ukuphumza ingqondo yakho uyawuthi xa ubuyela ezincwadini lube khona utshintsho, ingqondo uyayidinga ibhreyikhi.

Ndingakuthi kuthi kungasuswa i-VAR, laa nto iye kuthi xa sele kukoriwe libe lingabonakali igowuli uba livele kanjani kuyojongwa kuyo kodwa imetshi kudala iqhubeka.

Kukuzilolonga qho ngosuku yonke imihla nokubane ezifaka kumakhasi onxibelelwano edlala ukubonisa italente leyo anayo ukuze abonwe luluntu ngokujikeleleyo.

Ewe, idlala indima enkulu kakhulu kuba kulapho bayokuthi bafundane khona iingqondo yokuba ngomphi okrelekrele okanye xa ndinengxaki ethile ndingancedwa ngubani.

Ukomeleza kulona ukuba xa ethe wawa makayazi ukuba uyaphinda avuthele aphinde aye phambili kuba ekuzameni awuyazi kum ingomso liyakuphathela ntoni so ukomelela okanye ukuzomeleza kukuthi apho uwe khona uphinde uvuthulele uqhubeke nendlela leyo ubuyihamba.

Okwangoku azikabikho izinto endiyothi ndizenze kwiiholide kuba bendingumntu osakhangela umsebenzi so ndizawubona ke ngoku ndingabona.

Ndingabalula uThemba Bavuma kuba iye yanguye othi xa ebuya yaba nguye obambe indebe.

Ndingamcebisa ngokuthi ngokusoloko ekwi-intanethi ingamfaka engxakini loo kuba uyakwazi ukuhekhwa kwi-intanethi kusetyenziswe i-information yakho ube uhekwe ngomnye umntu lo mntu ayokuthi azenze wena.

Ukudlala imidlalo kunganceda ebantwaneni ngokuqala bakhula be-friendly bekwazi ukuthethisana, nalowo uya kuthi abe neentloni ukuthetha nabantu phayana uya kuthi akwazi ukudivelopha i-self esteem yakhe ibe phezulu azithembe.